Hore o kgone ho bula account-o, hore o tlo boloke tjhelete ya hao, re hloka ID number ya hao kapa yona ID, hore re tle re re shebe ka nepo hore ke wena monga account-o ena, re hloka le bopaki ba hore o dula hokae. Ke tsona dintho tsa bohlokwa tseo, le hore o tsebe hore na account-o o batlang ho e bula o boloka tjhelete, ke account-o e feng? Le hore tjhelete o tlo e boloka, ke tjhelete e hlayang kae, ke tjhelete ya bokae?

Ke account eo e leng hore e dumella motho a sebedisang hore a shebe tjhelete ya hae, a be le access-e e felletseng hore a ka kena accoun-ong ya hae. A kenye tjhelete ho yona e bile a kgone le ho sheba hore na, tjhelete ya hae e ntse e sebediswa jwang. Hape hape, a tsebe le hore ke le hore a ka sebedisa tjhelete eo online.

Dumela mme, ke ne ke kopa dintlha tse felletseng ka loan kapa sona sekoloto sa dilemo tse tharo? Sekoloto sena ke batla ho se nkela hore ke ilo reka ntho e itseng. Tjhelete ya teng ka botlalo ke dikete tse mashome a mabedi. Jwale ke ne ke kopa ho tseba hore na dipehelo tsa lona ke difeng, le hore na dintlha kaofela tseo ke tlamehileng ke di latele ke dintlha tse jwang?